Kgetho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ka ikutlwa ke tsamaisiwa ke maikutlo a mantsi, ke ne ke tlhobaela ka gonne ne ke sa tlwaela tsela e sefofane dirang ka yone, mme gape ke itumeletse ka gonne ke ne ke leka sengwe se se 'tšha. Fa sefofane se simolola go tlhatlhowa pelo e ne ya nna ka lebelo mme, fa e setse e le ko le godimong ga maru, ke ne ka utlwa ke maketse ka botle jwa ke bo bona fa fatshe ga lefatshe . Ke ne ke fofela kwa Johannesburg go tswa kwa Cape Town, mme leeto leo di le la nthuta go fofela se sengwe se se kgatlhang le se se rutang.

Ke toro ya me go ka pagama sefofane, ke ne nka rata go se diragatsa ka gonne ke tle ke kgona go bona mafelo a a farologaneng, le go utlwa boitemogelo jwa go nna godimo ga maru, ke bona e le sengwe se se keng n-godisang le go n-gopotsa go lefatshe le le golo, le tse dintsi tse dintle. Fa ne ke le mongwe wa ba setšhaba, ke ne ka tshaba ka ntlha ya lerato la sefofane le go tla kwa godimo, go tswa ka tshwenyega gore sengwe se ka se tsamaye sentle, mme fa ke pagama ke tla leka go go boloka teng ka gonne difofane di ela tlhogo thata ka fa batho ba sireletseng .

Ya gore tiriso ya dibese mo toropong ke selo se se botlhokwa ka gonne di thusa batho ba le bantsi go goroga mo mafelong a a farologaneng ka theko e kwa tlase fa go bapisiwa le di . Se ke se ratang, dibese di thusa batho ba senang dikoloi tsa bone, ke tsela ya go boloka madi le nako, go fokotsa motlakase le kgathelelo la dikoloi mo ditseleng. Se ke sa se rateng, ka dinako tse dingwe dibese di a diega kgotsa ga di tsene ka nako.

Mathata a ka kopanang le o ne fa ke le ke go dirisa kgotso go reka karata e e botlhale ya bese ke a, ka dinako tse dingwe dilo tsa ga di bereke sentle jaaka karata e sa balwe kgotsa mochine e sa dire, go ka nna le melwane ya mafelo a o ka rekang teng jalo batho ba tshwanetse go tsamaya kgakala go ya ko e rekang kgotsa go e tlatsa, batho ba bangwe ba ka se tlhaloganyo ka bonako tsela e e dirisiwang, se se golo yang bagolwane. Fa o latlha karata o latlhegelwa ke madi otlhe a neng a leng mo go .

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke go kgona go kgweetsa sentle, le go latela melao ya tsela, go nna le boitshwaro jo bo botoka, o bontsha tlotlo le bopelonomi mo bopalaming , go nna boikanyego, a goroga ka nako le go tsamaisa batho ka tshirelego go nna le temogo le tlhokomelo gore a tshireletse maphelo a bapalami le ba bangwe mo tseleng. Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong ya gago, netefatsa gore batho ba fitlha ka nako, tsamaisa ka boikanyo.

Dikotsi tse di ka diregang fa o na le strike-e ke tse di latelang, batho ba sa fitlhe tirong kgotsa sekolong ka nako, go tlala ga dikoloi mo ditseleng, go oketsega ka ditshenyegelo, go tlhaselwa kwa kotsi mo tseleng, batho ba ba yang kwa tirong ba amega ka gore ba ka dikotsi ya go phimolwa tirong, ba ka tlhoka madi.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gore 'tshwanetse di netefatse gore bapalami ba fitlha ka nako mo mafelong a bone a amang ditiro le sekolo go thibela phaphatheho go mo ditseleng, le go oketsa dipoloke'o, go thusa bakgweetsi go tsamaisa dibese ka boiketlo le kagiso. Fa bese e ka go ema ka dinao o ka dira tse di latelang, e kgone ka boikanyego, buisana le mogweetsi , batla tsela e nngwe.